Kuzawufuneka ukuba unxibe njengomama ozihloniphayo, unganxibi izinto ezizawuveza izitho zakho zomzimba. Unxibe kakuhle ilokhwe elizawuthi phantsi kwamadolo okanye isikeyiti sakho esizawuthi phantsi kwamadolo ube mhle nje uhlonipheke. Kungade kuvele amathanga okanye unxibe izinto ezi ezincinci ezinxitywa ngabantwana bangoku, kubonakale ke ukuthi ungumama usihloniphe. Xa ngabe iduku uyalinxiba ufake iduku lakho uzibophe lona kakuhle. Ma ngabe iduku awulifaki ke uzawufasa intloko yakho le uyenze ukuba intle kodwa ube unxibe iimpahla ezivala izitho zakho zomzimba zingade ziphumele ngaphandle. Unxibe ukuhlonipheka okubonakalayo kodwa kuphinde kubonakalise ukuba ungumama ozithandayo ozinakekelayo. Ube klini nasemzimbeni, unxibe kakuhle kungaveli izinto ekungamelanga ukuba zibonwe ngabantu estratweni.

ke ukuba unxibe izimpahla ezingeke ziveze izitho zakho zangaphantsi okanye ziveze umzimba wakho wonke kubonakale izinto ekungamelanga ukuba zibonwe ngabantu estratweni. Uzawunxiba kakuhle ilokhwe yakho, unxibe kakuhle isikeyiti sakho. Ma ngabe awunxibanga ilokhwe, isikeyiti sakho esihambelana ne-top yakhona engavezi amabele ngaphandle, i-top ezawuvala apha esifubeni kakuhle nesikeyiti sakho esizawukuya phantsiya kwamadolo kakuhle esizawuthi sikuhlale kakuhle, sikubambe kakuhle. Unxibe nelokhwe yakho epholileyo engeke engeke iveze amabele okanye ibe ngaphezulu kwamadolo. Unxibise okomama ozihloniphileyo ozithandayo. Ma ngabe awufaki iduku uzawufasa ikhadi lakho kakuhle okanye intloko yakho nje ibe yintle ibe njeyana. Unxibe nje kakuhle ukungavezi izitho zomzimba apho abantu abasestratweni bazokujonga.

Ukuba mhlobo wam, kwaXhosa kubalulekile ke ukuba xa ungumntu wesilisa xa ungena endlini ukhuphe isigqoko ngokuba kubonisa intlonipho kubadala nakuwe kuye kubonise nokuba ungutata wekhaya okanye ngumalume okanye ngubhuti wekhaya. Kubonisa intlonipho kubantu abakhona ejaridini, kubantu abakhona apho ngaphambili kunawe ukuba wena uyahlonipha uyindoda. Nokuba ukhe wahamba wayolusa ke ngesiXhosa, indoda eyolusileyo ihamba ayihamba ngekhanda ayifaki isigqoko. NgesiXhosa ke indoda xa ingena endlini ifake umnqwazi kubalulekile ukuba ithule loo mnqwazi leyo, yindlela yakaXhosa ekhombisa intlonipho kubantu abadala ekhombisa intlonipho kubantu abakhona endlini ukuba wena ungutata wekhaya, ungumalume wekhaya okanye ungubhuti wekhaya okhona. Bazawubona ke ngendlela ozigagamisa ngayo nangendlela oziphatha ngayo ngokwethula isigqoko.

Banxiba izikeyiti ezishaya phantsi kwamadolo, bafake isikhafu ngaphezulu, bafake ke iskipa okanye ishethi yabo, bathwale iqhiya ebonisayo ukuba ungumama wendlu okanye ngumama osesemncinci otshatileyo okanye yintombi. Indlela abanxiba ngayo banxiba ukuhlonipheka ke, umama kumele enxibe ilokhwe ende okanye anxibe isikeyiti sakhe esibetha phaa ngaphezulu kungaveli izitho zomzimba. Umama kumele avale izinto zakhe zomzimba kuvaleke amabele, kuvaleke amathanga angabonakalisi izwe izinto zakhe zangasese. Anxibe ukuhlonipheka umama kubonakale ukuba ngumama obhinqileyo ohloniphekile, ngumama wekhaya, unosapho, unabantwana. Okanye ke ngumakoti osemtsha ogqiba ukungena emtshatweni, indlela aziphatha ngayo izawubonakala nangendlela anxiba ngayo.

Iimpahla zesiZulu xa kuza empahleni zesiNtu. Ndithanda iimpahla zesiZulu xa kuza empahleni zesiNtu. Indlela abantu aba besiZulu banxiba ngakhona, oomama banxiba izikeyiti zabo ezineepliti ezimnyama ezintle ezifakiwe ezidwebwe kakuhle. Bafake nezikipa zakhona, bafake nditsho isicholo, kuthiwa sisicholo esaa sigqoko sabo esiya esihle sinee-colour colours ke. Koku kudla ngoku ke kuya ngee-colour colour ezihlukile, kuno-colour o-black and red, kunoo-brown and white. Seyiza nje bafake ishwaba, kuthiwa yishwaba eli abalifaka ngaphantsi kwedolo elingathi linoboya, uboya bemvu okanye benkomo abafaka apha ngaphantsi kweenyawo phantsi kwamadolo banxibe kanjalo. Kuba kuhle bafake imihlali le yabo ebonakalisayo ukuba ungumama ubhinqileyo, abe mhle umntu ngesiZulu sakhe.